UIF ke tjhelete e ke nahanang hore ke e bonolo hobane e tholwa ke batho ba ba sebeditseng pele wa fellwa ke mosebetsi. Empa ha o so ka wa sebetsa a ke ke wa e thola UI _F. O tlamehile ho e thola UIF. Khampani eo no e sebeletsa ebe yona e tla ntshang meputso ya tjhelete eo ne ntse o behela yona. Ha mosebetsi o feela o fe tjhelete tsa hao, o tsamaye o yo o lo di apolaela o lo di ngodisa. O kgutle ba o patale tjhelete tsa hao.

Eya, lapeng ra di patala di-premium le di-insurance hobane sa le letsatsi la lefu, ha re le tsebe ebile le hlahela mang kapa mang. Jwale ho batleha hore tsa insurance kapa tsa lepato o dule o ntso di patala kgwedi le kgwedi. Ee, nna ke bona tjhelete e re e patalang e le hantle ebile ya e tshwanela. Ka letsatsi la lefu re kgonne ho batla tjhelete hantle, re kgone ho pata. Ebile bonyane ba tjhelete re patalang bo hantle ha re sheba ha bo bonahale bo tura kapa bo feta tjhelete eo re netse re ntsha.

Tjhelete ya mashonisa ke tjhelete e qabanyang ebile o qetella o ba le yena le mashonisa. Ke ka ka le leng la matsatsi kana ka kadime tjhelete ha mashonisa, e kabang e kabang lekgolo ka ithola mashonisa ke se ke hloleha ho mpatala sa nka dintho tsa ka tlung. A nlelekisa a batla le ho nka ntlo ya ko lapeng. Ka taba ya hore dinyoloho tsa hae, tsa tjhelete ne le le hodimo. Empa ka matla, wa tlameha ho rekiswe koloi ko ka tlung ka baka la ka la hore mashonisa ke eo ke se ke hloleha ho mpatala. Ka mpatala ka ba ka tswa ditabeng, ka tlohela ho nka ditaba tsa bo mashonisa, hobane bo mashonisa ba turu.

Ka lebitso ke Ana ne ke tlile go tlo botsa. Ke batla ho kenya molekane wa ka le bana ba ka ba bararo ho medical aid, jwale ne ke batla ho tseba hore di-company tse betere tse tse sebetsang ke dife. Ke tlo kgona ho ho nkela ba lelapa laka tse bileng di ke ke tsa mfa bothata. Thuso ya lona nka e thabela haholo. Ke a leboha.

Nna batho ba amohelang baamohedi ba ka ba tjhelete ya ka insurance ya bophelo, ke All Life hobane tjhelete e ke e patalang le ha ke e bala ke re ke a e sheba, e hantle haholo. Ha se tjhelete ke tlo qetella ke patetse tjhelete e ngata, empa ha ke batla e kgutle ho nna, ke patetse tjhelete e ngata, empa ke for dilemo tse ngata. Empa tjhelete ya teng e nyane. All Life ke bone ntse ntshwere hantle nna e ntse e tsamaela hantle. E tsamaelana hantle le tjhelete e ke e patalang le batho ba ke ba kentseng a e turu haholo.

Dumelang, ya buang le wena ke Tshepo a sebetsang bank-eng e kgolo ke Africa. Ke tla thabela ho thusa ho bulela profile ya hao bank-eng ya rona. Ne ke kopa dinomoro tsa hao tsa boitsebiso. Ke tlo kgona ho thusa hang ha nyanenyana o kgone ho bula profile. Nka thabela haholo ho thusa. Re ka kgona ho qala hana tjena, o mphe di dinomoro tsa hao tsa boitsebiso. Ke tlo kgona ho thusa. Ke a leboha.

Dumela nkgono, lebitso la ka nna ke Maleshwane , ke tla ke nna a tla ba ho thusa ho bulela bank-a kapa account-o ya bank-a. Ntho tse ke tlo e batlang ho wena e hlokahalang ke buka ya hao ya boitsebiso le proof of address. Proof of address-e ke pampiri e buang ka wena hore o dula kae. Ke pampiri haholo e tholahalang tulong ya metsi hore e kgona ho bontsha hore o motho o dulang tulong ena e tjena. Ha o batle kapa dintho tsa hao tsa bank-eng, ha re di tlisa, re di tlisa tulong e tjena moo o dulang teng.